Umuntu onesibopho sokuthi aqiniseke ukuthi imithi iphephile uhulumeni okunguye okumele avikele izimpilo zabaphili nabantu kulelo lizwe.

Uhulumeni waseNingizimu Afrika kumele aqiniseke ukuthi imithi nemishanguzo i-SABS approved and i-aphruvwe abezempilo nezenhlalakahle ukwaziwa ukuthi leyo mithi nemishanguzo iphephile yini futhi ivumelekile ukuthi iphuzwe umphakathi.

Ziningi izinto ezitholakala kuma-inthanethi nakomabonakude, ezikhohlisayo ezitshengisa ukuthi ziqeda ubuthi kwezolimo ngaso sonke isikhathi ukuze ukholwe yinto futhi uyizame ukuyisebenzisa, kumele wenze ucwaningo ngayo ukuze uqiniseke ukuthi iyasebenza ngempela yini.

Uhulumeni angaxwayisa abantu nge-COVID-19 eyinkundleni zokuxhumana, ikwi-inthanethi, ikomabonakude, amaphephandaba nokuthumela abantu bahambe emiphakathini. Baxwayise abantu nge-COVID-19 bababonise nezindlela ongavikela ngayo nezindlela ongayilapha ngayo uma sekwenzekile wahlangabezana nayo nokuthi uma usunayo, ungayidluliseli kwabanye ukuze kuzanywe ukunciphisa kokuthi idlondlobale.

Umtholampilo osendaweni wasiza kakhulu umuntu owayelimele, eshayiswe imoto. Ngokuba ngalesi khathi i-ambulensi ifika imlethile bamphuthumisa, bashesha bamnakekela, bamnika usizo oludingekile oludingakalayo isimo singazange sidlondlobale. Wakwazi-ke umuntu ukuthi athole usizo futhi aphile wagcina esengcono.

Abakwa-EMS basebenzisa izimo zokuxhumana ezifana nama-two way radio, baxhumane namaphoyisa ukuze uma kunesimo esiphuthumayo emgaqweni noma kunesimo sengozi bakwazi ukusheshe bawuthole umyalezo, baphuthume, baphuthume endaweni yesigameko ukuze abantu abadinga usizo basheshe baluthole bangapholisi maseko.

Kubalulekile ukuthi uhulumeni asize abantu abahluphekayo nabangakwazi ukuzimela, asebekhulile nabaswele abazophila ngakho. Uhulumeni uqashe abantu ukuthi babahambele emakhaya bababheke ukuthi zonke izidingo zabo banazo yini. Babasize ekutheni uma kunezinto abazidinga emtholampilo njengemishanguzo ekumele bayilande nyanga zonke, babasize babalethele emakhaya ukuze bagweme ukuba bebe nemthwalo wokuzihambela bona ibivele impilo yabo isinciphile sebebuthakathaka.

Ngenxa yokuthi abantu bakholelwa ukuthi usizo baluthola ezindaweni zezimo eziphuthumayo, yingakho uhulumeni eqhamuke nohlelo lokuthi phakathi ezibhedlela kube khona imitholampilo emincane lapho oqala khona uma ugula ulashwe khona, kube ilelo ndawo ekuyiyona ezokundlulisela esibhedlela uma kukhona isidingo sokuthi ungene ngaphakathi esibhedlela. Loko uhulumeni wakwenza ukunciphisa isiminyaminya phakathi ezibhedlela ezinkulu ukuthi izifo ezincane ziphelele lapha ngaphandle kule mitholampilo emincane ephakathi ezibhedlela, uphindele ekhaya uthole khona usizo. Laba abadinga usizo olukhulu, kube yibo abangena ngaphakathi esibhedlela kuphela.

Ngezinye izikhathi uthola ukuthi abantu ababuthaka empilweni badinga ukuthi baye emitholampilo bayothola usizo. Ngenxa yalokho kuzofika abantu abakholelwa kubona bamasiko noma abakholelwa kubona benkolo bazobasizela emakhaya noma bayabathandazela noma babalapha ngokwendabuko bakholelwe ukuthi bazosizakala kanjalo. Mase beyeka ukuya emtholampilo bathole usizo, nakhona loko kungenza ukuthi kuyiphazamise ukulashwa kwabo futhi kwenze impilo yabo ibe buthakathaka kakhulu ibeke impilo yabo engcupheni.

Ukushoda kwabasebenzi ezindaweni zasemaphandleni kukuthinta kakhulu ukusebenza, ngakho abantu abahlela umndeni kunesikhathi ekumele basilinde njalo okufanele beze esibhedlela. Ngezinye iyikhathi kuba emva kwenyanga eyodwa noma emva kweyinyanga ezimbili noma emva kweyinyanga ezintathu. Loko kusho ukuthi isikhathi ekumele bafike ngaso kubuye balinde isikhathi eside kuze kudlule isikhathi evumelekile ukuthi bafike ngaso. Unesi usuke eyedwa naye unengcindezi ekumele abhekane nayo. Loko kudala ekutheni badlulwe izinsuku zokuhlela baze bazithole sebekhulelwa ezinye izingane abakade bengazihlelile loko okwandisa indlala emakhaya.

Emiphakathini yethu, abantu abangababantu besilisa bakuthola kunzima ekutheni bathole usizo lapho bebhekene nengcindezi ngokwengqondo noma ukukhathazeka. Bakubona loko kuyihlazo abayi ukuyothola usizo, bazithole sebekhathazekile futhi benengcindezi bangakwazi ukumelana nezimo ababhekana nazo zempilo. Bayadinga ukukhuthazwa bakubone ukubaluleka kokuthi bathole usizo kubantu abakufundele nangodokotela abakufundele ukubasiza ekutheni behlise umthwalo ababhekene nawo.

Ziningi izithiyo ezingaba khona ezigulini ezine-TB, ikakhulukazi ezindaweni ezingenazo izinsiza. Lezi izithiyo zingaba ukuthi imithi ayitholakali kalula. Imishanguzo ezindaweni ezisemakhaya iyashoda. Abanye bayaluthola usizo, kodwa akubo bonke abalutholayo usizo ngesikhathi ekumele baluthole ngayo. Uma kwenzekile imithi yakuphelela, uyoyithola ngesinye isikhathi lokho kuphazamisa ukulashwa kwakho, kuphazamisa futhi nangendlela imithi ekumele angabe iphuzwa ngayo ukuze usheshe usizakale. Loko kuyingqinamba enkulu uhulumeni ekumele abhekane nayo kakhulukazi ezindaweni ezingenazo izinsiza.

Ungawasebenzisa amakhambi esintu ukulapha umkhuhlane. Inkinga iba sekutheni ngezinye izikhathi uzitshela ukuthi umkhuhlane omkhulu, kanti i-TB yilapho ingqinamba ebakhona emithini yesintu noma imithi yendabuko. Kungcono ukuthi abazali beyihambise emtholampilo ingane uma inomkhuhlane omkhulu ukuze bakwazi odokotela nonesi ukuhlola ukuthi akuyona yini i-TB ephethe ingane. Uma ingane ilashwa ngamakhambi asekhaya izolashwa umkhuhlane kanti vele lawo makhambi ayasiza emkhuhlaneni ngempela, kodwa awakwazi ukusiza kwi-TB and abazali bengane basuke bengenazo ulwazi lokuthi akuwona umkhuhlane, i-TB.